Pampiri ya go bontsha gore o dula kae le buka karata ya bobelegi gore o mo-Aforika Borwa le dinomoro tsa bo wena.

Ke di-number tsa batho ba tshwanetse ba o check e mo go tsona gore o dira kae le di-number tsa fa o dirang teng le gore o gola leng.

Sekoloto sa me le hisetori ya me ya go adima madi di ama, kopo ya karata ka gonne ke tšhwanetse ha ba check-a gore ke na le dikoloto ga ona gore ba nka naya karata engwe ka gonne ga ke tšhepagale ga ke patele.

Diphoso tse ke tšhwanetse tse di tlwaelegileng ke go se patele karata ya sekoloto e o na leng yone ya kwa morago, le go bua maaka gore o sebetsa kae. Fa o batla gore karata ya gago ya sekoloto e tsamaya sentle o tšhwanetse go tlisa dilo tsa gago tse di tshwanetseng tsotlhe e le gore gape ga ona fa o kolotang teng dilo tsa gago di tsamaya sentle.

Ee, ke tšhwanetse go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata. Ke dumelane le ona ke ngwale lefatshe gore ke dumelana le ona.

Ke akanya gore go dira bophelo fa o na le kitso ya madi le go e sebedisa sentle, go thusa fa o batla o go bula karata ya sekoloto. O kgona go itse o kgonang go tsamaisa dilo tsa gago sentle o ipatelele sentle ka karata ya gago ya sekoloto.

Dilo tse dirisiwang ke banka ya sekoloto ke ke buka ya Aforika Borwa ya go bontsha gore o belegwe kae le dinomoro tsa go bontšha gore o belega le pampiri ya kwa o dulang teng. Le pampiri ya kwa o berekang teng le gore o gola bokae.

Fa ke molemo wa overdraft facility ke gore ba dumelele go dumela limite ya gago le gore o kgone go tsena mo go yone o e sebedisa ka le dinamane tse o tlo di patelang dijase le gore o tlo patela jang.

Dituelo tse di tlwaelegileng tse di kgonang go adima madi o sebedisa madi I se ka o a adimileng ke credit card gape dinao binary peel writer time bank .

Ditsela tse di ka go adima loan ya botho wena o le kgwebo le kapa ntlo kapa sekolong.

Tirelo ya banka ya go ntšha madi a go tseya leeto o dira o ya kwa bankeng o tshwere ditlamelwana tsa gago. Buka ya i lefelo le o nako yang go lona kere o ise yang o fitlha kwa teng o tlatsa le di-form-o o tlatsa le dipampiri o ba bontsha le gore o bereka kae o gola bokae gore ba ka ba ap mofe gore ba tle ba dumelane le wena ba go fa madi a leeto.